Ke kgetha ho sebedisa ditekisi ha ke tsamaya dibaka tse kgutshwane. Lebaka ke hore di tshepahala haholo, mme di ka o isa moo o batlang ho ya teng. Dibese le diterene di sebetsa ka kemiso kapa schedule. Ka mantswe a mang o keke wa fumana bese kapa terene eo o emetse. O tla tlameha ho fumana kemiso ya nako mme o dule o etsa bonnete ba hore o fihlile ka nako ho tshwara e nngwe ya tsona. Ka lebaka leo ke kgetha ditekesi.

Ke nahana hore re lokela hoba le bese ele nngwe. Haholoholo e tla kgona ho fihlella batho ba lakatsang ho etela di-museum. Sena se tla ba nolofalletsa hobane bese e kgethilweng e tla ba isa dibakeng tsohle tsa nalane.

Dumela, kena le boemo bo itseng mona. Kene ke kganna ho ya Kapa empa koloi ya ka ile ya fellwa ke petrol-e mmileng wa N one. Ha jwale ke tsielehile ka thoko ho tsela. Na o ka ntlisetsa petrol-e kapa wa ntlisetsa koloi e haufi le seteisheneng sa petrol-e? Nka leboha haholo ka thuso ya hao hle motswalle.

Ke ikutlwa ke swabile haholo ebile ke le molato. Ho tseba hore diketso tsa ka di ka be di behile bophelo kotsing. Hone ho tlang imela letswalo la ka haholo. Ke ikutlwa ke le, kena le boikarabelo bo tibileng le ho ikwahlaya. Ke ipotsa hore na nka be ke ile ka beha phaello pele ho feta polokeho ya batho?

Tjhe, re le makeisheneng ha re so hatele pele. Bongata ba dibaka tsa rona tsa bohahlaudi di senyehile. Tsena di kenyelletsa dibaka tsa boikgathollo le matamo a ho sesa. Ka lebaka leo, lefapha la bohahlaudi di keke la atleha.

Dumela. Kene ke batla fela ho babatsa e mong wa bakganni ba lona ka phihlello e ntle ka ho fitisisa ya ho palama, eo ke eso ka ba le yona ka dilemo. Mokganni o ne a le setsibi haholo mme o ile a etsa bonnete ba tshireletso ya ka leetong lohle. O bile a nthusa ka thepa ya ka le ho fana ka moqoqo o monate. Leeto lene le le bonolo, mme kene ke ikutlwa ke le wa bohlokwa jwalo ka mopalami. Ke rata ho fetisa kananelo ya ka bakeng sa tshebeletso ya hae e babatsehang.

Tjhe, di-ambulance Afrika Borwa ehlile ha di sebetse hantle hohang. Ba nka dihora ho tla. O ne o tla letsetsa mme ba tla o bolella hore ba tla fihla moo haufinyana, empa dihora tse mmalwa ba ntse ba le siyo. Ke nahana hore mmuso o lokela ho etsa dikoloi tse ngata tsa ambulance le ho hira basebetsi ba bangata. Sena se tla di thusa hore di sebetse hantle le ho tshepahala.

Ho etsahalang mona? Le ja dithupa ka tekesing ya ka. Seo ha se dijo, mme ha se bolokehe. Le ka nna la kgangwa kapa la intsha kotsi Lahlelang dithupa tseo ka fensetere hona jwale. Batswadi ba lona bane ba tla tshwenyeha ha bane ba tseba hore lona le ja dikota. Lona bana, ha le a lokela ho etsa sena hape la nkutlwa na ke reng?

Dumela motswalle, ke ntse ke nahana ka leeto la rona la ho ya Gauteng. Na o nahanne ka tekanyetso? Re lokela ho nahana ka dipalangwang, bodulo, dijo le mesebetsi kapa dintho tseo re tla di etsang ha re fihla teng. Ke tse hore re tla bitsa two thousand rand ho ya ho three thousand rand ka motho ka mong. Wena o nahana jwang?

Hona le queue marshal ya neng a thusa haholo sebakeng sa Johannesburg. O ile a etsa bonnete ba hore re fumana ditekesi tse nepahetseng. O ne a sa tshwane le ba bang baneng ba sa tsotelle tshireletso. Ha ke sa le ngwana, kene ke labalabela ho mo bona ka ha kene ke tseba hore o tla mpatlela tekesi e nepahetseng. Ona a hlwekile haholo, mme a netefatsa hore re ka ditekesing tse hlwekileng. O ile a boela a re thabisa ha re ntse re emetse ditekesi tsa rona.

Ho qala ho etsa tjhelete ka e-hailing le Bolt kapa Uber. Kene ke tla qala ho, ka ho etsa dipatlisiso ka ditlhoko. Ho latela moo, kene ke tla kgetha koloi e loketseng, koloi e ka tshepang. Qetellong, kene ke tla ntlafatsa kemiso ya ka. Mona ke rera kemiso ya ka ya ho kganna ho eketsa meputso nakong ya dihora tse phahameng. Ka ho latela mehato ena, nka kgona ho hlahisa tjhelete e ka e-hailing.

Leetong la ka le lelelele la bese, ke ile ka hlokomela hore hangata batho ba hloka dintho tse latelang. Bodulo bo botle, ho fihlella matlwana le dibaka tsa ho phomola, dikgetho tsa boithabiso jwalo ka Wi-Fi kapa dibaka tsa ho charge-a, dijo tse bobebe le dino, haholo dikgetho tse phetseng hantle. Dintho tse tshedisang jwalo ka mesamo, dikobo kapa di-mask-e tsa mahlo, marangrang a tshepahalang a puisano bakeng sa ho buisana le ba lelapa le metswalle. Ditlhoko tsena di ka ama haholo boiphihlelo ba maeto. Tsa etsa hore ebe monate le ho phutholoha ho bopalami